Ngizopakisha amanzi, izithelo ne-sandwich.

Ngingahlela izitimela ngesikhathi ezifanele, ngokuthuthukisa ama-timetables ukuze kuncishiswe isikhathi sokulinda. Ukuqinisekisa ukuhlanzeka kwezimoto nezindawo zokulinda. Phinde ngandise izinkokhelo eziphumelelayo ezifana nama-apps noma izinkokhelo ezisheshayo. Phinde ngandise izinhlelo zokuphepha kanye nezixwayiso. Ukuphendula ngokushesha izinkinga nezimo eziphuthumayo.

Ngingacela umshayeli ukuthi angehlise, yena angahamba. Uma sengehlile, ngizame ukuthatha inamba puleti yemoto yomshayeli, ngifonele amaphoyisa, ngibike okwenzakalile bese ngicela usizo oluphuthumayo.

Inkampani yebhasi engangibhukhe kuyo yangivumela ukuthi ngiguqule ithikithi lami ukuze ngihambe ngezikhathi ezilandelayo.

Njengoba abantu abadala kungenzeka kube nezinye izindleko ezifanele, njengokunakekela kwezempilo nabantu ekhaya, isaphulelo kumabhasi kuba yindlela ebalulekile yokunciphisa izindleko zokuthutha.

Ngincamela ukusebenzisa amabhasi uma ngiya endaweni ekude ngoba ngiwumuntu okuthandayo ukuhamba ebusuku kunokuhamba phakathi nosuku.

Kwahamba kahle kakhulu ngoba ngashesha ukufika endaweni efanele, ngangena kahle ebhasini, ngathola isihlalo sami, ngahamba kahle.

Ngicabanga ukuthi ayawaxosha amakhasimende ngoba manje abantu bahlela ukuzithengela iy'moto zabo, kakhulukazi kungaphambilini, ngenxa yokuthi imali esetshenziswa ku-Uber no-Bolt, isiyafana nemali yokukhokhela imoto ngenyanga.

Ngiyawuthanda lo mbono ngoba kusho ukuthi abantu sebezongena e-mall for izinto abazizele baphinde badedele abanye ukuba nabo bangene. Kunciphisa isixukuxuku esenzeka ema-mall.

Sawubona, mphathi. Ngiyaxolisa ukukuphazamisa. Bengicela nje ukwabelana nenxaki engihlangabezene nayo la erenki. Sengilinde itekisi isikhathi esingaphezu kwehora futhi lokhu kuthinta kakhulu isikhathi sami, njengoba kunesikhathi esibalulekile okufanele ngibe kuso. Ngabe ungachaza ukuthi kungani amatekisi ebambezelekile futhi ngingayilindela nini itekisi elandelayo?

Ngingathola ishejuli yamabhasi, ngiqinisekise ukuthi ngazi kahle isikhathi samabhasi ahamba early futhi ahamba ntambama, ngihlele ukufika esiteshini samabhasi ngesikhathi esifanele ukuze ngiwathole womabili.

Uhambo engasoze ngalukhohlwa, uhambo engaluhamba nodadewethu sihamba ngebhasi sisuka eGoli siya e-Maritzburg lapho okwakuneqhwa khona emgaqweni. Salinda iy'nsuku ezimbili ukuze iqhwa liphele emgaqweni, ibhasi likwazi ukuhamba.

Ngingabuza ukuthi, ingabe amabhasi nezitimela akhona anele na ukuze kuhlinzekwe ngokwanele? Yiziphi izimbangela zokuminyana kwezitimela? Ngibuze ukuthi izikhathi zokuhamba zibekwa kanjani ukuze kugwenywe ukuminyana. Bese ngiyabuza ukuthi abantu banamiphi imibono engasiza ekuthuthukiseni izindlela zokuthutha.

Ngithanda ukugibelela e-Park Station ngoba kunendawo ephephile yokulinda futhi kulula ukuthola amabhasi khona.

Yebo, ngake ngakubona lokhu futhi kwakuwusomatekisi owayenephutha ngoba waye ngazange a-indicate-e ukuthi ushintsha ama-lane emgaqweni. Okwenza ukuthi izimoto zidideke, zingazi ukuthi ubezongena kule-lane abakuyo.

Ngicabanga ukuthi indlela efanelekile kungaba ukugcina isiteleka ngendlela ethule futhi ehlelekile ukuze kungabi nokuphazamiseka kwempilo yabanye abantu. Kungaphazamisi kwezinye izisebenzi noma imisebenzi emqoka kubalulekile.

Yebo, ngoba mina ngiwumuntu ogwemayo ukuba nezindleko eziphezulu, kanti ukunyuka kukaphethroli kungangibeka kuleso simo engingasifuni sokuba nezindleko eziphezulu.

Cha, angikaze.

Ukuhlala phansi isikhathi eside kakhulu akunayo impilo. Kubalulekile ukuthi abagibeli baphume kancane beyolula izinyawo, abadinga ukuya emathoyilethi baye khona, abadinga ukuthenga ukudla babambe umoya.